Motswalle wa ka, wa tseba le wena hore ha o tsebe ho lokisa dikoloi. Ho nka ba betere ha re lo batla motho a tsebang ka tsona dikoloi. Mme re mo botse hore o tla lokisa koloi ya hao ka bokae? Ke moo re tla nkang qeto ho ya pele hore re tlo etsa jwang?

Hei! Ke hopola ka le leng la matsatsi ke thothela Gauteng, ke sa tsebeng motho moo ke yang teng le tjhelete e le siko. Letsatsi leo ene le letsatsi le bohloko ho nna ka hobane ne ke ya toropong e kgolo, ke tsamaya ke le mong. Ke sena family, ke sena mang weh! Ke ye ke lo qala bophelo bo botjha moo. Mathata ke ile ka kopana le ona. Ka mang matsatsi ne ke robala ke sa ja. Ho le bohloko empa tsohle di le di a kopana.

Hee! Palesa le Lerato. Ke hopola ka le leng la matsatsi ke lo palama sefofane. E re ha ke fihla OR Tambo, ne ke qala ho bona ntho e jwalo. Sefofane se sekanakana, ne ke maketse. Ke sa tsebe hore sefofane kganthi ke ntho e kanakana. Yah! Ba re phela o tla di bona. Ene le letsatsi le monate ho feta, mme nka phetha hape ka lo se palama sefofane.

Dumela Ntate Mofokeng. Ke tlile monana ke tlo bua le wena ka taba ya batho ba rona ba baholo, haholoholo eo eleng maqheku bakeng sa ho palama dibese. Ne nka kgalla ha re nka buisana ka taba ena hore jwalo ka ha ele batho ba baholo, ba tsofetseng mme ra tseba hore tjhelete ha e dule le motho. Ho nka ba jwang ha le nka fa batsofe ba rona discount-o ha ba palama bese? Eo e nka ba bobebe for bona mme ba palama le mahala ha feela motho a hlahisa karete ya hae, ID hore o dilemo tse sixty. Ke tshepa hore ha ele jwalo e . Ke a leboha Ntate Mofokeng.

Tjhehe, batho ba dibaesekele ha ba tshireletseha mebileng ya rona ka hobane di-lane tsa dibaesekele ha di a lekana. Ho tsamaya dikoloi tse ngata mebileng ya rona. Mebila enana ya rona ba e etseditse batho banang le dikoloi, le diteraka le dibese jwalo-jwalo. Empa ha ele dibaesekele tsona ha di na di-lane mme ba kotsing ka lebaka la hore dikoloi di feta di jahile mme hona le .

Ha line ya taxi, ya di-taxi e tjhesa o tla bona haholoholo ha kgwedi e fedile. Ke moo hee batho ba di-taxi, bakganni ba etsang tjhelete. Mme le mebileng monana ho sephethephethe ke taxi ka taxi ka lebaka la hore batho ba bangata, batho ba etsa di-grocer-a, ba tswa ditoropong, ba tswa ho phetha mabaka a bona. Le monana tseleng o kopana le batho ba bangata ba batlang di-taxi, di-taxi be di tletse ha kgwedi e fedile.

Nna jwalo ka ha motho a ratang dibese tse mmuso a di kentseng. Ho nka ba bobebe ha eba batho ba ditekesi ba kopana le batho ba mmuso. Mme ba mema le batho banana ba tlo kgannang dibese tsena. Ho dule fatshe, ho buisanwe hore ho tlo sebetsa jwang? Ka lebaka la hore ha o sa buisane, maphelo a rona a batho a tlo kena kotsing. Ha a kena kotsing ho tlo lemala batho, ho tlo lemala batho ba bangata, ba bang ba lahlehelwe ke bophelo. Jwalo ho nka ba betere ha mmuso, bakganni ba ditekesi le bakganni ba dibese ho kopanwa, ho dula fatshe, ho bua hore re tlo sebetsa jwang ho ya pele?